Mme, ntate ko eletsa hore, motho a boemong ba hao a ye mananeong a rona a mangata sejthabeng mole bakeng sa batho ba fokolang. Boholo ba ona a ikemetse ka thoko ho mmuso. Eya o kene ho Google kapa o sebedise karete ena ho a sheba mananeo ano. A latellana le di-contact details tsa teng.

Ntate CEO, ke na le tletlebo e kgolo ka sepetlele se sa rona motseng wa rona. Re hanetswe ho kena sepetleng ka Mantaha empa re ne re kula. Ha ke utlwisisi taba eo e sebetsa jwang sepetlele ho tla batho ba kulang ho sa tle batho ba tlang ka ho rata. Re kopa o re thuse ka bothata bona ka pelenyana.

Re kopa fela hore basebetsi mole clinic-eng ya rona ho skebe hwaba le tshitiso ya hore le ha basebetsi ba hloka matsatsi a phomolo mole ebe motho ya o amohelang ke yena ya tlo o hlahloba, aa etsetse tsohle ao fe moriana. Ke tletlebo feela e re nang le yona eo.

Batho ba tsofetseng ba bohlokwa haholo. Empa ba kotsing jwalo ka bana ba ka bang banyane dilemong hobane ba tsofetse. Jwale setjhaba se tlamehile se tsebe se lekole hore batho ba tsofetseng ba dulang ba le bang kapa ba ka bang kotsing ke bo mang. Mara ba tsibiswe kaofela hore kotsi ke eng. Kotsi ke ha o ya kae neng ka nako mang. Le batho ba ithaope ho ba thusa re ba hlokomeleng kaofela re ba rateng.

Ke ile ka ikutlwela ka ba ka bona hore meriana e seng molaong e lematsa batho haholo. Re fihla mo batho se ba le mo stage-ng se bitswang addiction, mo motho a seng a sa kgone le ho phela kantle le ho nwa meriana eo. Ke bone meriana eo e qhala malapa a mangata hobane batho ba ya lwana ha ho so le hobe katlung. E mong a sa na le aaddiction-e o qala a utswa kapa a lematsa batho ba bang. Ke bone le bona bao ba sebedisang meriana eo ba sa phela hantle. Ke kotsi e kgolo setjhabeng eo, e tlamehileng ho fela.

Ha o le jwalo, le ngwaneso kapa motho e mong le e mong, ke tla leka ho mo bontsha hore kea tsotella. Diphoso di a etsahala. Ke ka qala ke sa mo ahlole ke bue le yena hore a utlwisise hore lerato le teng ka tlung. Rea mo tsotella. Le hore ke mo eletse hore ha se phelo ya bophelo hobane e se e etsahetse re tlameile re ye re shebele pele. Ho tloha mona re ithute diphosong tsa rona.

Ee, nna ke dumela hore mahaeng ke bophelo bo kgutsitseng ba kgotso bo monate bo sa sukudiseng haholo jwalo ka toropong. Toropong batho ba ya ka ho sebetsa le ho batla bophelo bo beterenyana, mara nna jwalo ka motho a holetseng mahaeng a ile a ya sebetsa toropong, le ha ke so tsofale, kea utlwisisa hore hobaneng. Pelo e thaba moo hae mono. Toropong mole o kopana le batho ba sa tsebeng ho phedisana hantle le batho ba bang. Ha a o thusa o batla ho hong. Mahaeng ho phedisana hoo ho sa le teng. Kea e utlwisisa taba eo.

Dumelang setjhaba sa heso se setle. Ke tla mona ke le ngaka ho tloha mole sepetleleng sa rona motseng. Ka letsatsi lena la kajeno re tlo bua ka meriana e seng molaong. Kotsi ya teng, ditla morao tsa teng. Ke ka thabela ha le ka mpha tsebe ho utlwisisa taba tsena tse tlo thusa ho boloka setjhaba sa rona.

Batho ba heso. Ke na le ditaba tse monate ho tloha mmusong mole. Jwale ka motho a kileng a hloka thusa ha ra mpa bosiu mona tleleniking ya rona. Ke thabetse ho le tsebisa hore tleleniki re tlo thusahala dihora tse 24. Ee, ho tla be ho butswe ba le teng baoki mona le dingaka di tlo re thusa ha re kula hobane bokudi ke ntho e bohloko haholo. Ke thabela seo. Ke tshepa hore le nkutlwisitse hantle taba tseo tse monate tseo.

Dumela setjhaba sa heso. Ke le tsebisa hore ke teng mona ho tlo thusa ka kotsi e e hlahileng. Ke sebetsa seponeseng mole. Ke kopa hore le kaofela le se keng la kgathatseha. Le itlhekeng kaofela kotsing ena hore ke kgone ho bona hore ho etsahalang eng. Area yena ya kotsi re tlo tlameha hore re e kwale re kgone ho sebetsana le yona ha ntse ke emetse ba ke sebetsang le bona ba tshebeletso ya tshohanyetso ba fihle. Mara ha jwale ke kopa ho sebetsa ho sebetsana le sebaka sena.

Tjhe kannete depression ke lefu le bohloko. Motho le ka bona a se a tsamaile lefatsheng le ntse le nahana hore o ntsa phetse hantle kanthe tjhe. Ho hoholo haholo ho bohlokwa haholo motho ha a na le depression a bona hore ho na le bothata a bue le motho e mong hobane ho bua ho a fodisa, ho fodisa pelo. Morwalo ono o se ka o jara o le mong, le ha o le thata. Ha ho sena motho eo o mo tshepang hore o ka bua le yena, o ikela tleleniking mole ba teng batho ba thotseng thuto ya teng hore ba tsebe hore ba o thuse jwang. Se ka dumella kotsi eo e o bolae ngwaneso.

Re le dingaka taba ena re tla tlameha hore re e ripote diofising tseo kgolo mole haeba ho na le kotsi merianeng eo. Le setjhaba ha ntse se tla, re buisaneng hore re ba jwetse ka bong hore kotsi ya teng ke eng hore o lo reka meriana e sa ngodiswang seterateng mole. Le ha re re re batla ho sapota dikgwebo mara kotsi ke kotsi. Le bona batho bao ha o thotse e mong neng neng o leke ho hlalosa o qoqe le yena o utlwisise hore ho etsahalang ka meriana, o e nka kae, o stock-a kae, o tseba kotsi ya seo a se etsang na. Hobane ba bang ha ba tsebe. O re feela o kopanya ho be hantle dipokothong.